Ga gona ditlamelwana tsa pholo tseo di tlamelwang bagodi mo tikologong ya rona, mme ke nagana gore puso e tla thusa bagodi ka go ba abela ditirelo tsa pholo gaufi le matlo a bone kana gongwe ba etele matlo a bone gangwe mo kgweding go abelana ka dipilisi ditlhatlhobo jalo jalo.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi, gonne go na le baoki ba e leng gore ba tumile kapa ba ithuteng gona gore ba tlhokomele bagodi ka ditlhokego tsa bone, mme ba lelapa ba ka tswa ba felela bagodi ba bona pelo.

Batho ba le bantsi ba nagana gore fa bagodi ba setse ba godile ba ka nna ba tlhokomelwa ke mongwe le mongwe fela mo lelapeng, mme eo ga e se nnete gonne batsofe ba ba tlhoka tlhokomelo e e tseneletseng e e leng goreng ba ka isiwa ke batho bao ba ithutetseng go ba thusa.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona mo tseleng e e sa siamang ka go tsofala le go tlhokomela batsofe, batho ba le bantsi ba nagana gore batsofe ba bo ba itirisa ba ba sa kgone go itlhokomela kgotsa ba sa kgone go itirela dilo dingwe.

Lelapa le setšhaba ka kakaretso di na le seabe se segolo thata mo go tlameleng batsofe segolobogolo ka tikologo eo e phepa e itekanetseng, mme seno se farologana thata go ya ka ditso gonne go na le merafe e e sa dumele gore bagodi ba tshwanetse ba dule kwa ntlung ya tlhokomelo.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi di tshwana le fa badiredi loago batla mo motseng, ba tla go fana ka makwalotshupo mo bagodi ba rona bao ba nang le dingwaga di le masome a marataro go ya kwa godimo, mme ba di direla mahala le jaaka badiredi loago batle batle mo motseng ba tla go lebelela fa e le gore bagodi ba rona a ga ba tlhoke dithuso tsa matlole.

Go nale mafelo a le mantsi a go tlhokomelang bagodi kwa go one nngwe la one le ke le itseng lebediwa Old Age Center ke ko bagodi ba isiwang teng, gore ba ye go fiwa tlhokomelo eo ba e tlhokang, ba thusiwa ke baoki bao ba rupeletsweng gore ba bereke ka bagodi.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe ke bona e le tsela eo e siameng ya go leka go thusa batsofe ba rona, mme e ka tokafadiwa jang e ka tokafadiwa ka go tlhokomela gore bangwe ba bagodi ba bo ba e dirisa jang madi ano a bone.

Ke akanya gore pension-e ya puso yago tlhokomela batsofe e ba thusa thata gonne ga ba tlhole ba bona go le bokete gore ba ka diragatsa dingwe tsa ditiro tse ba di tlhokang jaaka go reka dijo jalo jalo.

Fa o batla go dira kopo ya go bona tšhelete eno ya pension-e, o tshwanetse go etela dikantoro tse di gaufi le wena ka SASSA gore o tle o kgone go bona thuso e maleba.

Pension-e eno ya thuso, e thusa go fokotsa morwalo mo go ba lelapa le batlhokomedi bao ba tlhokometseng bagodi ba rona.

Bagodi ba simolola go amogela madi a bone a penšion-e fa ba na le dingwaga di le masome a marataro, mme ke akanya gore ka dingwaga tseo ga gona mogodi kapa motho ope yo e leng goreng a tla tlhola a kgona go bereka go itirela lotseno.

Ke akanya gore puso ya rona e tla le ka go abela bagodi ka dipalangwa tseo di tla ba isang kwa dipetlele gongwe gangwe mo bekeng.

Bangwe ba bagodi ba rona ga ba kgone go fitlha go ya kwa dipetlele gonne o fitlhele gore dipetlele di bo di le kgakala le mo ba dulang mo teng, jang re ka se dirang ke gore re leke go ba tlamela ka dipalangwa tsa botlhe tse le gore di tla ba tsaya mo motseng mme di ba ise kwa dipetlele gangwe le gape.

Ka madi ba me mo magaeng dipetlele di kgakala le metse ao bagodi ba dulang mo go yona, ka jalo ditlamelo tsa pholo ga di fitlhelelwe ka nako.

Go botlhokwa thata gonne go batho ba le bantsi ba e leng gore ga ba kgone go fitlhelela ko ditleliniking tseo.

Malwetse a o ka bonang kalafi kwa tleliniking ka ona ke mokgotlhwane, kgatelelo ya maikutlo, kgatelelo e kwa godimo ya madi.

Fa tleliniki e le kgakala le mo be baagi ba sokola ka go bona tlamelo ya pholo eo ba e tlhokang ka potlako.

Fa go sena melemo kwa tleliniking balwetsi ba amega thata gonne ba kubugelwa ke malwetsi go ke malwetsi ao a sa ikutlwang kgotsa ba lwala go ya pele.

Dingwe tsa dilo tse di dirang gore batho ba le bantsi ba boife go ya tleliniking ke nagana gore ke mela e me telele eo e fitlhelwang kwa ditleliniking tsa rona.

Mangwe a mathata ao balwetse ba rona ba samagana le ona ke mela e motelele kwa ditleliniking tsa rona, ka jalo fa o sa tsogelele mo mesong go ya kwa ditirelong tsa rona tsa kalafi o ka se bone kalafi ka bonako.

Ke akanya gore puso e thusitse thata ka tshweetso eno ya bone gonne, mosadi mongwe le mongwe a ka nna a kubogelwa ke bolwetse mogare ga bosigo, mme ga ditleliniki tsa mo makeišeneng di setse di thusa di ura di le masome a mabedi re bone ka letsatsi, seo se raya gore mosadi a ka bona thuso nako enngwe le enngwe.

Go tokafatsa tiro ya go bona ditirelo tsa kalafi go thusa thata go laola malwetsi a sa foleng gonne balwetsi bano, ba tla bona ditlhare tsa bone ka nako.

Fa balwetsi ba bona ditlhare tsa bona le melemo ya bona ka nako, e ka tokafatsa tsela ya go laola le go thibela malwetsi ao a sa foleng so ya ka sukiri le kgatelelo e kwa godimo ya madi.

Ke akanya gore tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go nna e tshwana mo mafelong otlhe go sa kgathalesege gore a ke mafelo a metsesetoropo kapa ke mafelo a motseselegae gonne balwetsi ba teng mo metseselegaeng be ba nna teng ko motsesetoropong, so ka jalo ke akanya gore tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go tshwana mo mafelong otlhe.

Tliliniki eo e tsamayang e ka tokafadiwa fa e ka neelana ka ditlhatlhobo, melemo, le dipilisi tsa malwetse ao a sa foleng a tshwana le sukiri le kgatelelo e ko godimo ya madi.

Ke ka kwalela bookelo bo bo nthusitse lekwalo mme ke le tsenye mo lebokosong bonnyaneng la ditshitshinyo, ke ba lebogela tiro e manontlhotlho e o ba ntiretse yone.

Fa o lemoga gore o na le bolwetsi jwa sukiri go kgato e lengwe fela ya mathomo e o tshwanetseng go e tsaya ke go etela bookelo kgotsa tliliniki e o gaufi le wena.

Tshotlakako ya basadi le bana e ka ama motswasetlhabelo mo tseleng eo e sa itsegeng mo boitekanelong jwa tlhaloganyo ya gage, mme ke bona puso e sa dire go lekane go otlhaya badiri bao ba dirang ditiro tse di maswe tse, ke akanya gore ba tshwanetse ba otlhaiwa ka kotlhao ya botshelo jotlhe kwa kgolegelong.